Eyona nto enzima phakathi kokutyala nokuvuna umbona kukuvuna, kuba xa utyala ubiza iinkabi zikulimele okanye itraka yokulima ufake umbona wakho uhlakule ukhule uwutye kodwa xa uvunayo. Okokuqala, umbona kufuneka uwukhile uwufakwe kwizikotile zokuvunela kuwo okanye ombhoma okanye iitanki zombona. Emveni koko kufuneka umbona wakho uwo egadini uyoqhwiza amadiza, kufuneka kukliniwe igadi ukulungiselela intwasahlobo ukutyala omnye umbona.

Umlingane wam ndingambonisa ndikwamkhuthaza kakhulu ngokutyala esi sityalo ujongilanga kuba kaloku amafutha yeyona nto efuneka kakhulu kule mihla kwaye yeyona nto ebiza ixabiso eliphezulu. Xa enokutyala yona angaba nezorhwebo oluhle kakhulu.

Hayi, abantu bakuthi abasenalo uququzelelo ekwenzeni iigadi ezithi zixhase abo bangathathi ntweni kuba kaloku azisekho iigadi ezincinane okanye izitiya kwa kwimizi yabo, abantu banamhlanje bayonqena ukulima.

Amazwe athenga isivuno sesiqhamo salapha kwilizwe lethu yiAustralia, yiGermany, yi-Island ne-England.

Ubungakanani besivuno buchaza ukukhula kweefama zoMzantsi Afrika.

Esona sityalo esityiwayo kakhulu endingaba nomdla wokusityala yi-cabbage kuba kaloku yona uyakwazi ukuyitya uyenze njengesaladi ngokolwimi lwasemlungwini, uyakwazi ukuyitya uyipheke ibe sisitshebo sosuku, kwaye xa uyityeleyo iyakhawuleza ukulunga ayithathi ixesha lide.

Esona sityalo esityiwayo endingaba nomdla wokusityala yi-cabbage. Kususela ekusityaleni ekufakeni imbewu, ufaka imbewu umane usinkcenkceshela xa sikhulileyo sekukhule izithole uyasithaka usembele imingxunya ufake imingxunya eyoneleyo izithole ezo umane usinkcenkcetshela usinkcenkcetshela de kukhule amagaqa aso de silungele ukutyiwa, asithathi xesha lide

Into eyenza kuloko kudingeka imveliso yomoba kungokuba kudingeka iswekile kwilizwekazi lethu uMzantsi Afrika. Izinto ezininzi ziyayidinga iswekile.

Ukuze isivuno sakho sibe kumgangatho wokuthengiseka kufuneka umhlaba wakho ube nefuthe lokuba ukwazi ukugaleleka umanyhola kakuhle umhlaba wakho ube ngumhlaba ovundileyo, umhlaba wakho ibe ngumhlaba ongekho endaweni enganqatyelwanga ngamanzi ibe ngumhlaba osendaweni evundileyo.

Okokuqala, kufuneka uwuhlole umhlaba wakho ukuba ukulungele na ukutyala isityalo nakuba sesiphi na ukuba ukwimo erayithi ukuba ungatyala na, uwunikeze izichumiso eziwufaneleyo, uwujonge ukuba amanzi ayafikeleleka na, ukwindawo efumileyo na. Uqinisekise okokuba uyazigada ngandlela yonke izinambuzane ezinokutya izityalo.

Xa uzawulima ihlathi kufuneka ujonge okokuqala umhlaba onendawo enkulu apho ozokwazi ukuthi ulime khona ihlathi lakho, ujonge ukuba umhlaba usesimeni esiwulungeleyo na umthi lowo oza kuwulima, ujonge ukubana azikho na izilwanyana ezinobungozi ezingathi zikwazi ukuba khona kwelo hlathi lakho zibe yingozi eluntwini.

Ewe, ngokoluvo lwam banabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya beegusha bube yimpahla kuba kule mihla zixhaphakile iimpahla ezinoboya beegusha azisanqongophalanga.

Owona mcelimngeni wenza urhulumente angakwazi ukuvuselela imizimveliso eyavalwayo ukuphuhlisa ezoxexesho yi-corruption ngokolwimi lwasemzini lurhwaphilizo olugqubayo oluninzi eMzantsi Afrika.

Ezilimekayo ebusika yikhabheji, i-carrots, isipinatshi, imbotyi nezinye nezinye.

Izityalo ezilungayo ebusika yikhabheji, isipinatshi, imbotyi, iphizi, ikherothi iminqathe ngokolwimi lwesiXhosa nezinye nezinye.

Izityalo ezityalwa ebusika ezithi zilungelane nemozulu yasebusika y-cabbage, ikherothi iminqathe, iphizi, itumato, i-onyoni, ilethasi, ibrokholi, amazambane nezinye nezinye.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika zii-oranges.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasebusika ezifana neemango, ezifana neepayinapile, ezifana namaphitshi, ezifana nezitrowbheri, ezifana neeponyoponyo avocado ngokolwimi lwasemzini.

Iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni zezi ezifana namaphitshi, ezifana neeponyoponyo avocado ngolwimi lwasemlungwini, amagwava, izitrowbheri nezinye nezinye.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nehlobo zezifana nezi i-strawberries, ikholiflawa, ilethisi, ikherothi nezinye nezinye.

Umthi ufunwa kakhulu emarikeni yi-bamboo tree ngolwimi lwasemzini isizathu kukuba uridyusa i-soil erosion ngolwimi lwasemzini and it it access more water on the soil.

Ufuna ukulima iwayinari kufuneka ujonge kuqala ukuba umhlaba wakho ukulungele na ukutyala iwayinari, ujonge nomhlaba wakho ukuba uyayifumana ngokwaneleyo na i-sunlight nokuthi umhlaba uchumile na ukwizinga lokuba ungatyala oko ofuna ukukutyala okufana newayinari.